Umfumbezi mumuntu wembaji, otjhade emzini munye nomuntu omunye wembaji.

Kuqakathekile bonyana ilimi, litjhejwe, begodu lihlonitjhwe ngombanyana sibabantu asisafani, begodu sikhuluma amalimi ahlukile, sikholelwa ezintweni ezihlukileko, begodu lokho kuzokwenza kube lula, bonyana sikwazi ukuphilisana ngaphandle kokukhubala ngaso soke isikhathi.

Iminyanya yokuthatha eendaweni ezisemakhaya, ugidingwa ngokuthi kumenywe boke abomakhelwana neenhlobo eziseduze. Kuhlatjwe isilwana ikomo, nanyana imbuzi, ngokuya ngokwesiko labantu, bese kuphekwe utjwala besintu, kudliwe, kwabiwe izitho zeenlwana, isilwana esizabe sihlatjiwe, kwembeswe, kuthengelwane izipho, emndenini wekhabo makoti, newekhabo mkhwenyana.

Kungombanyana abantu ngamalimi ngamalimi, bafunda indlela etjha yokuphila, indlela etjha yokukhuluma yesimanjemanje. Lokho kwenza bonyana amalimi angasabi njengasekuthomeni eenkhathini zakade, kodwana akhambiselane nesikhathini sanje.

Zindatjana ezimayelana nepilo yakade, indlela ebekulinywa, kusindwa, kukhiwa amanzi emlanjeni, nepilosiko lakudala. Nangendlela abantu bebahloniphana ngakhona, baphilisana ngakhona, neenkolelo zabantu ebebaphila ngaleso sikhathi sakade.

Umphohlo kulihlobo lokudla kwesintu, obekudliwa khulukhulu ngesikhathi sakade.

Eendaweni ezisemakhaya kunezindlu zedaka, kunemikhukhu

Ihleza lihlobo lokudla, kwesintu ebekudliwa khulukhulu babantu bakade.

Isivanyaza lihlobo lokudla kwesintu, okudliwa khulukhulu babantu bakade.

Ngokubona kwami lokho, kungasebenza, kungasebenzi, ngombana umntwana lokha nakamncani, ningabona ingasuthi kukhona okuncani, okumenza bonyana afane nabantu bekhaya, kodwana uthola bonyana nakakhula uyatjhuguluka, akasabi ngalendlela ebegade abonakele ngayo lokha asesemncani.

Ukghari mumuntu wengubo, obelethwa nobaba.

Kuvukwa ekuseni kubaswe umlilo, kwenzelwe abantu abadala, abakhona ejarideni itiye, nokudla, kwasekuseni, baphekelwe, bese kuthanyelwa ibala. Kuyiwe emlanjeni kuyokukhelelwa amanzi, nangabe kuyakghutjhulwa kuthathwe ubulongwe kukghutjhulwe, bese kuthi ngantambama, mhlamunye kuyokufunwa godu amanzi, kubuywe kulungiselelwe ukuphekwa godu, bese kuphiwa abantu abadala ukudla, babekelwe namanzi wokuqopha.

Eendaweni zemakhaya lokha kuzokudlalwa, kuyakhamba kubizwe abantwana ekusuke kuzokudlalwa nabo ngaleso sikhathi, bese kuyiwe esigangeni lapho kuzokudlalelwa khona, bese kuyakhethwa bonyana kuzokudlalwa ini, bese kuyadlalwa-ke.

Imbuzi ehlatjwa, lokha nakuqeda ukubelethwa umntwana, ihlatjelwa ngesibayeni.

Isimanje mnyanya womtjhado, lokha umuntu wengubo athathwa ayiswa ekhabo lesokana lakhe, elizokuba ngubaba wakwakhe, ayokuvunuliswa iintjorholo zasemzini loyo.

Umgade kuyisithelo esisarulani ngombala, esineentanga ngaphakathi, esidliwa khulukhulu babantu bakade, begodu nanje sisadliwa, siyisithelo esitjalwako.